Ndlela leyi e mali ya thekisi yi yi va leyi gonyaka ha yona ya hlamarisa ka masiku lawa hi hanyaka ka wona tanihileswi hi vonaka leswaku tiko ra South Afrika-Dzonga ri ni vanhu vo tala lava kalaka va nga kumeki ntirho ndzi nga ha vula leswaku eka loko ni teka riendzo ro suka eMkhuhlu ndi ya eHayzview i twenty rhandi ende u kuma leswaku se i khale swinene yi ri ehansi mali leyi so ni nga ha vula leswaku hakunene va va lava va vekaka e mali leyi yi va ehansi .

Ndzi nga ha va loyi ni tekaka xitulu kumbe ndzi suka ndzi yima endhawini ya mina ivi mukhalabye a va loyi a taka a ta tshama exitulwini xexo nakambe a swi zi swi lava leswaku mudyuhari a va loyi a kombelaka e xitulu leswaku a tshama loko ni n'wi vona a ha ta kumbe a ri endzeni a nga ri na xitulu ni fanele ni va wo rhanga leswaku ndzi va loyi ni ni pfunaka leswaku a kota eku tshama leswaku a ta .

Vakongomisi va vaendzi i va nkoka swinene nakambe va pfuna leswaku vaendzi va va fikaka e ndhawu leyi va faneleke va va lava tshamaka eka yona kumbe va ya eka yona va hlayisekile nakambe vakongomisi va vaendzi va laveka minkarhi yo tala tanihileswi vaendzi va nga na swivutiso swo tala ndlela leyi e mafambelo ya vona ma nga ta va xiswona.

leswaku bazi ri tshama ri basile minkarhi hinkwayo i swinene leswaku vachayeri muchayeri a va loyi a hambi taka a lemukisa vakhandziyi leswaku va nga jeli emabazini hikuva loko va dyela eka wona va va la va siyaka e thyaka endzeni ka mabazi swi nga ha endleka leswaku va siya ma-plastic ku katsa ni mabanana va swi siya endzeni ka bazi swoswoleswo swi nga ha va leswi vangaka thyaka lerikulu eka mabazi lawa hi wa khandziyaka.

Lexi faneleke xi endleka i ku va tindlela ti va ti ti lulamisiwaka kahle hi mfumo swi ti komba leswaku hi kwihi laha muchayeri a faneleke a famba kona hi kwihi laha mufambi hi milenge milenge a faneleke a famba kona loko ko endliwa swoleswo ku katsa ni ku dyondzisa e vanhu ngopfungopfu vafambi hi milenge lomu va faneleke va yima kona lomu va faneleke va famba kona swilo leswi swi nga pfuna ngopfu ku va lava papalatiwaka ngopfu etinghozi leti ti endlekaka emapatwini ku katsa ni vachayeri va fanele va va lava hungutaka ku chayela vatswotswiwile swilo leswi nga endlile leswaku ku papalatiwa hi tinghozi to.

Mitlhontlho leyi vadyuhari emigangeni ya ka hina leyi va langutanaka na yona i ku pfumala i ku pfumaleka ka mali e mali leyi va yi kumaka ya mudende a yi swi koti leswaku yi nga va loyi kotaka na ku va yisa eswibedhlele so leswi vulaka leswaku ku pfumaleka ka mali ku famba mpfhuka wo leha hi milenge leswaku va va va ya eswibedhlele kumbe etitliliniki swoleswo swi va vangela leswaku va va ni mintlhontlho yo tala swi va tikela leswaku va fika etitliliniki hi milenge u kuma leswaku swi lava kun'wani va va lava tirhisaka mathekisi leswaku va kota ku fika hi xihatla etliliniki kumbe exibedhlele kambe a va swi koti hikwalaho ko pfumalaka mali.

Switimela swa hlwela ngopfungopfu tanihileswi vanhu kumbe tinsulavoya ti endlaka leswaku mapatu ya switimela ma nga fambeki u ku ma leswaku swa yiva ngopfungopfu etinsimbhi leti tirhisiwaka eswitimeleni leswaku switimela swi koti ku famba kahle swigevenga swi va leswi yivaka tinsimbhi kumbe swilo swo hambanahambana leswaku swi ya xavisa se swoleswo swi endla leswaku switimela swi va leswi hlwelaka swi langutana na swiyimo leswi tikaka leswaku swi hlwela ku fika nakambe xin'wana lexi endlaka leswaku swi nonoka ku fika hikwalaho ka leswi evanhu va va lava na vona va endlaka leswaku swi nga fambeki hi ku hatlisa leswaku xitimela xi va lexi xi fambaka hi ku hatlisa tanihileswi minkarhi yo tala u kuma leswaku ku ni swifuwo swo hambanahambana swo fana na tihomu timbuti swa chayisiwa.

Ndzi nga ha va loyi ni byelaka muchayeri leswaku a hi swinene leswaku a va loyi a endlaka leswaku vakhandziyi va va lava khandziyaka thekisini va tele ku tlula mpimo tanihileswi ku khandziya thekisini mi tele ku tlula mpimo swi va leswi welaka ngopfu eka timhangu leti hi langutanaka na tona nakambe loko ku humelele mhangu a swi olovi leswaku hi valava hi kotaka ku huma hi xihatla tanihileswi ku nga na ntlimbano ethekisini so hi va lava hi lahlekeriwaka hi vutomi hikwalaho ka leswi vachayeri va kalaka va nga tekiki vutihlamuleri bya vona va va lava va tataka mathekisi ya vona hikwalaho ko lava mali ni nga va lweyi va lemukisaka leswaku a hi swinene leswaku a va loyi a tirhaka hi ndlela leyi.

Loko mathekisi ma va lama yimisiwaka kumbe ma yimaka ku tirha vhiki hinkwaro swi nga endla leswaku ikhonomi ya South Afrika-Dzonga yi va leyi waka tanihileswi vanhu vo tala va tshembeleke eka mathekisi leswaku va ya emitirhweni van'wani va ya eku xaveni van'wani va ya eswikolweni se swilo leswi nga endla leswaku swi va leswi swi wisaka ikhonomi ya South Africa eka vutomi bya siku na siku hina vanhu vo tala hi tshembele ka mathekisi leswaku hi va lava hi kotaka eku ti hanyisa.

Leswaku ndzi va loyi ni kumaka swiletelo malungana ni ndhawu leyi ni yaka ka yona ni nga ha va loyi ni vutisaka n'wamathekisi tanihileswi a swi tivaka leswaku hi kwihi laha ni yaka kona hi yihi bazi leri ni faneleke ni ri teka kumbe taxi leyi ni faneleke ni yi keka leswaku ni va loyi ni ya ka endhawini leyi ni yaka ka yona ni hlayisekile hi ntolovelo u kuma leswaku ma van'wamathekisi hi vona va hi pfunaka leswaku hi fanele hi famba njhani hi khandziya kwihi hi ehla kwihi ivi hi ya fika endhawini leyi hi yaka ka yona hi hlayisekile.

Eya ku va va fika etikweni va fika va lomba mimovha swi va leswi swi kurisaka ngopfu tiko ra South Afrika-Dzonga u kuma leswaku vanhu va matikomambe vo fana na va America England loko va fika va lombe mimovha va hakela eka vanhu lava lombeke emimovha ka vona leswaku na vona va va lava kotaka eku kuma swilo swo karhi se ni nga ha vula leswaku swi va leswi yaka mahlweni swi hluvukisa tiko ra hina ra South Afrika-Dzonga loko vanhu va matiko mambe va va lava taka va ta lomba switirhisiwa swa laha tikweni leswaku va va lava kotaka ku swi tirhisa.